Usuku lwamagugu olubizwa ngesilungu kuthiwa i-heritage day, uma kuwulolo suku abakithi abadala, bayalwenza ukuthi lube yimpumelelo, bapheke ukudla konke okwakudala okwakuphekwa okhokho bethu, ngikhuluma ngamadumbe, ngikhuluma ngey'ndlubu, ngikhuluma ngey'tambu, nakho konke ongakucabanga ukudla okwakukade kudliwa kusaphilwa ngoludala.

Yeyi amadlozi asadlala indima enkulu nanamhlanje kuleli lakithi. Ngoba nje makuthiwa kunomcimbi womshado, kuyenziwa usiko lokuthi umakoti uma ngabe ezongena emzini, kuyiwe laphaya emadlozini nesilwane kungaba yimbuzi, Kungaba yini, ayobikwa umakoti laphaya edlozini athelwe nangenyongo, ukukhombisa ukuthi asahlonishwa nanamhlanje amadlozi.

Hhayi ngicabanga ukuthi into eyakudala, noma kuyinto yakudala yona, eyi yayingeyinhle, angifuni ukuqamba amanga, kwakungesiyo into enhle ngoba akumnandi ukuvele uthathwe kuthiwa hamba uyoshada umuntu ongamazi futhi ungamuthandi. Kulesikhathi samanje-ke angiboni kusengasebenza ngoba sesinamalungelo kakhulu, futhi senginelungelo lokuthi ngizikhethele ukuthi ngithanda bani futhi ubani engifuna ukumshada.

Chaza lokudla lidlula okwenyama, lithinta izimpilo zomoya zabantu abaningi baseNingizimu Afrika, ngamaholide obuKristu ephasika nokhisimuzi, imindeni iyahlangana ukuze yabelane ngezidlo ezidluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Isidlo ngasinye sinothe kukho kokubili ukunambitheka nencazelo. Lesi senzo sokuhlanganisa sibonisa izimiso zomoya zobumbano ukuthethelela nokuvuseleleka.

Imithelela yesimanje njengenkundla zokuxhumana, isiko losaziwayo kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke kube nomthelela omkhulu endleleni abantu abagqoka ngayo. Ngokwenza izitayela zemfashini zisabalale ngokushesha emhlabeni wonke, okuvumela ukushintshana okukhulu kwamasiko ahlukene, nokwenza abantu bakwazi ukufinyelela kalula futhi balingise izitayela ezigqokwa osaziwayo, okuholela ekubukekeni kwemfashini okufana kakhulu ngenkathi kwakhiwa amathuba okuvezwa okuhlukahlukene.

Mina, ngokucabanga kwami azingashintshwa, kodwa kunalokho ezithuthukiswe, mhlawumbe indlela elula yokuthi zithuthukiswe ukuthi kuvulwe isikole, lapho abazokufundiswa khona ukupheka, ebese bayakufundela ukupheka ngendlela efanele.

Ngizothatha nje izinto zibentathu endlini, ngizothatha ukhamba olubizwa ngokuthi umancishana, ngithathe uqwembe, ngithathe ucansi. Uqwembe ilona okuphakelwa ngalo amadoda esibayeni, bese kuthi ukhamba umancishana, ilona esifaka kulo utshwala besiZulu obuhlala emsamo, oluphuzwa abadala abangasekho. Ucansi ilona olundlalwa phansi, ukuze wonke umuntu wesifazane ahlale kulona.

Izingoma zasekhaya engizigqaja ngazo kakhulu, izingoma zomasikandu, hheyi, zimnandi lezo ngoma, futhi indlela esenza isiqiniseko ukuthi ziyadlulela ezizukulwaneni, ukuthi sizidlale njalo emsakazweni yethu, sibe namakhasethi namalekhodi ukuthi sibadlalele abantwana, kugidwe kube mnandi, kube njeya, sikhumbule okhokho bethu nomkhulu bethu abangasekho. Indima futhi eziyidlalayo kakhulu imvamisa ukuthi umyalezo ophakathi engomeni uyafundisa futhi uyayala

Nyama encane emiswe okwesigqoko sasekhanda okuthiwa ingobe igama layo. Abantu baka Hadebe abayidli, ngenxa yokuthi kuthiwa kwakukade kuyisigqoko senkosi yabo eyaphangalala, manje bahlonipha idlozi eliyi nkosi yabo ngokuthi bangayidli.

Isiketi sesikhumba ngesingisi isiketi se-leather. Niyazi ukuthi, isketi, noma ijakhethi noma ibhulukwe lesikhumba kubiza kangakanani, futhi kusemfashinini kangakanani. Wathi uma ngabe engipha umngani wami angikholwanga indlela engisithanda ngakhona leso siketi sami. Uma ngisigqokile ngizizwa ngiphelele ngizizwa ngiyintokazi yakwethu noma nginyathela engazathi ngiyasizwa ukuthi sihleli emzimbeni wami ngendlela engisithanda ngakhona.